Ke nahana jwalo ka motho le motho a sebetsang a hulelwa tjhelete ya ya hore ha tlohela mosebetsi ebe o tlo fumana lethonyana. Ke nahana e ne le tokelo ya bona le bona hore ba lwanele monyetla oo hobane mane ditokelo tsa rona re le ma-Afrika Borwa di a lekana kaofela. Mme jwale ke bona e ne le tokelo ya bona hore ba lwanele monyetla wa ho hobane le bona ba sebeditse hore bafung ba ba hulelwa tjhelete eo.

Eya, dumela mongaka. Ke ne ke re nke ke tlo botsa monana o ko nhlahe leseding monana hore ka di-company tse tse re sebedisanang le tsona tsa di-medical aid. Hore na ebe ke company di fe hobane jwale ha ke na lesedi ka tsona. Ke ne ke batla ho kenya molekane wa ka le bana ba ka. E medical aid o no, ebe o ka dumela hore nka kenya le bana, hobane ke na le bana ba bararo. Jwale ne ke batla ho mphe lesedinyana ka di-company tse ka tse nka iteanyang le tsona tseo re sebedisanang le tsona re le company ena ya rona.

Eh, ausi wa ka. Credit score credit score ya hao ke hore ba sheba hore na ebe ha ho tluwa ho tsena tsa ditjhelete, ebe wa kgona hore o ka kwala dikoloto tsa hao. Ebe ha o ebe ha wa ka wa nka dikoloto kgalekgale, ebe ha wa di patala. Ntho tseo tse jwalo ke tsona tse etsang hore credit score ya hao e be hantle. Mme credit score ya hao e ya ka ya diperesente hore ha e le peresente tse kae, o ka kgona hore o fumane credit card ya hao kapo jwang. Jwale haeba o na le dikoloto tseo o sa kang wa di patala, ebe kapo o na le dikoloto tse ngata credit score ya hao ha e be hantle.

Ke nahana hore lebaka la hore la hore banka ba e se e se fe batho ba kgolang hanyane dikarete tsa sekoloto ke hobane ba sheba pele mane setatementeng sa banka. Hore motho ha re qeta ho fumana mokgolo ha o etsa eng pele ka tjhelete. Mohlomong akere o kwala mabaka a hae a kgwedi, mme ho be le karolonyana e salang. Ba sheba karolo e salang ye ke bokae mme ha e sala wane wa e sebedisa le yona kapa tjhe mme ha e ba a e sebedisa e teng moo ba tlo mo hanela laka ho mo fa karata eo ya sekoloto hobane ha ba tlo kgona ho fumana tjhelete ya bona hape. Ene hape jwale ba sheba hore na credit score ya hao na e ntse tsamaya jwang. Wa kgona ho kwala dikoloto kapa tjhe.

Ke rata ho hangata nna ha ke kadimme tjhelete kgwedi tsa ka e be mohlomong kgwedi tse tsheletseng, eseng e be selemo. Hobane ke nahana ha o nkile tjhelete kgo, mme o tlo e patala kgweding tse mmalwa. Ho batla ho le betetshana hobane jwale tjhelete yane e ba e kenyang ka hodimo ya tswala ha e be ngata jwaloka ha o tlo nka tjhelete ho bo selemo kapa dilemo tse pedi, tswala ya bona e batla e ba ngata haholo. Ho fapana le ha o nkile dikgwedinyana tse mmalwa.

Sekoro sa ka ke se ke se fumana kgwedi e nngwe le e nngwe ho tswa bankeng ya ka. Kgwedi e nngwe le nngwe, banka ya ka e nromella sekoro sa ka. Mme sekoro sa ka se se se se amiwe haholo ke tsona dikonteraka tsa difonofono, mme le di-account tsa diphahlo, diaparo. Ke tsona haholo tse itseng tse amang tseo. Mme ka hobane jwalo ka ha ke sa sebetse, sekoro sa ka ha se ndumelle ho fumana credit card ka hobaneng ha kena lekeno le lengata haholo, mme lekeno le eleng hore ke le fumana kgwedi le kgwedi.

Ha ho tluwa tabeng ya ya taba ya pension, eh nna jwalo motswadi wa ka ya hae ke bone a e sebedisa hantle. Hobaneng o ile a leka hore a bule kgwebo eo e tlanne e mo kenyetse tjhelete kgwedi le kgwedi. Jwale ha ke tsebe ke sa tsebeng ka ba bang empa yena ke bona e sebedisitse hantle ho hobane kgwebo ya hae e mong etsa tjhelete kgwedi le kgwedi jwale o kgona ho phela hantle ha ebile ke bona ekare ha hlokomele hore ho sa sebetsa hobane kgwebo ya hae e kenya tjhelete hantle.

Eh motswalle wa ka. Jwalo ka ha eba ka ha o so fumane tjhelete ya ntate, e re e bitsang ka hore ke mafa. Ke nahana hore motswalle wa ka o o fumane se se teng se moo o tla aha di-room-nyana teng moo o tla hirisetsa batho bana ba bo dikolo hore o kgone ho bile ho fumana o na le lekeno. Jwaloka ha o sa sebetse tjena hobane wa tseba motswalle wa ka hore tjhelete ha e entse e tswa fela e sa kene e a feela. Mme ebile ke nahana ho bohlokwa hore o mpe o iphumanele o mpe o iphumanele setensenyana o ahe mono, o ahe di-room, o hirise, motswalle wa ka. Tjhelete e dule e kena pokothong ya hao. Ha ke tsebe wena kapa e bona jwang eh monahano oo wa ka oo.